E bohlokwa taba ya hore re utlwane re le ditjhaba kaofela ho ba nthweo e ya re kopanya, mme e etsa hore re be na le lerato. Le ditjhaba tse ding le tsona di kgona hore di bone bohlokwa bona ba hore re utlwane re le kaofela. Re tshwarisaneneng, re rataneng.

Batho ba bo mme ba hloka le bona hore ba buse hoba batho ba bo mme ba na le kopanyo e ntle haholo tabeng ya hore ba kgona hore hlompha re le batho ba banna. Jwale ho bohlokwa hore le bona ba fumane hore ba kgone hore ba buse, le bona ba kgone hore ba kenye tsebo ya bona ho buseng ha lefatshe le setjhaba.

Eya, badimo ba ka amohela ebile ba ka hlohonolofatsa mokete oo ka hoba nama ena e ntse e tshwana le nama ena e ntse re e e pheha ka maoto. Ka pitsa e nang le maoto a mararo. Mme ke bona nna nama ena batho ba e thabela haholo, ebile batho ba e rata.

E Bohlokwa haholo hoba e ya re thusa taba eo ya hore re kgone le rona re pheisane, re phedisane le mafatsheng a mang. Le bona ba kgone hore ba tsebe ka dijo tsa rona ka mme, le rona re tseba ka dijo tsa bona.

Dijo tsena tse ke tla di hloka ke setampo, ke dinawa, ke rice, mme le nama ya kgoho le yona e ya hlokeha ke hore e be teng. Le moo ke tla hloka dipitsa tsa ka ntle le dipatsi hore ke kgone hore ke phehe dijo tsena.

Maikutlo a ka ka makeishene ana a rona a nang le mehlobo e fapaneng, ke hore re ithuta ntho tse ngata mehlobong ena e fapaneng. Re kgona re tsebe boitshwaro ba bona, re kgona le ho tseba hore ba ja eng? Re kgona le ho tseba hore ba phedisana jwang hara metse ena e ba dulang ho yona?

Ke sejwang-jwang sena sa hona jwale. Ho ba jwale batho ba shebella ntho tsena tse mona ditelevisheneng, ba nahane hore ke tsona tse lokileng hore motho, kapa batho ba ile. Rona ho ila, ne re ile ka hore re apare diphahlo tse ntsho. Jwale ka hoba ho fihlile sejwang-jwang sena sa hona jwale. Batho ba se ba shebelletse ho sona ebile ba se ba etsa ka tsela eo ba bonang hore e hantle. Jwale ba lahla meetlo, ba lahla le ditsela tseo tse ne re ila ka tsona.

Eya, ke bona basadi ka nnete le bona ba etsa mesebetsi e metle ka hore le bona bana le tsebo ya boetapele. Basadi le bona e ntse le batho, le bona ba kgona hore ba re tsebise rona re le batho ba bo ntate ba bo ntate hore re etse jwang moo re fositseng teng?

Taba ya hore bana ba rona re ba reha jwang? Ke taba le eo le rona re reuweng ka yona. Ho bohlokwa hore ngwana ha o mo reha, lebitso leo le be lebitso a tla kgona ho le utlwisisa le ena. Le lebitso le tla kgona hore le tle le taba e bohlokwa family-ing ena, kapa family-ing tsena tsa rona.

Le teng ho etsuwa le jwala ba setso. Jwala bona ba setso, ke bona-bona bo tla nowa ke setjhaba. Sena se tla be se mona moketeng ona ho tla keteka le setjhaba. Ke tseba le teng ho binwa dipina tsatsing lena la pele, moo ho tla ba mokete e le ka hosane. Tsatsing la pele ho binwa bosiu kaofela, ho ithabiswe ho lokisetswa ona mokete ona o latelang.

Ho bohlokwa haholo hoba ha re tshwane ha re le ma Afrika Borwa. Re na le Baxhosa, re na le Basotho, re na le ma coloured, rena le makgowa, re na le ma india, rena le dihlopha tsena kaofela. Jwale ho bohlokwa hore re boloke puo tsa rona re le Ma Afrika tsa setso.